Tjhe, ka tsebo ya ka ke tseba ba sa o charge ditjeo le ha o sa di sebedise hohang hobane ha hona se etsahalang ka hara account eo.

Stela, ke rekile moya ho lona mona e sekgale, empa ke bona moya o sa hlahe mohaleng wa ka ha ke re ke a o sheba. Ne ke kopa le nthuse ka seo.

Ho ne ho se boima hakaalo hohang, ebile ho ne ho le bobebe. Mme ka mokgo ho no ho le bobebe ke nkile nako e sa feteng metsotso e leshome e metso e mmedi.

Eya, ba ile ba nhlalosetsa ka botlalo mme ke a di utlwisisa tsohle tseo ba mpehelang tsona hore ba di qhalella ka thoko. Ntho tse kang ka Sekgowa e bitswa accidental death.

Morenaka, ha ke no kgona ho e patala lekgolo leo o mpolellang ka lona. Ka ha ke nahana mme ke bona hore ha le re sebetse hantle mme le ya re ropa. Ka ha hobane ke nahana lekgolo lena leo le mpatadisa lona, o tlameha le di je ditjeong tse leng ntjang tsona kgwedi le kgwedi. Tseo ke di patalang.

Nkgono, sena se bakwa ke hore di-currency ka dinaha le dinaha ha di tshwane. Naheng tse ding ho na le di-currency tse matla, mme ho na le di-currency tse pedi. Mme ha re tla tabeng ya di-currency ra di fapanya. Mme ra di kopanya ka currency eo o e tshwereng ho wena, e leng diranta le eo ya Mozambique. Mme tjhelete eo o tla e fumana kamorao ho phapanya ditjhelete tseo e tla tswa ka hore ke currency efe as e e bohale ke efe e seng bohale.

Tax free account-o e tlo o bolokela hobane ha ba tlo ha ba tlo nka tjhelete ya lekgetho jwalo ka ha e itlhalosa ka boyona lebitso la teng, tax free. E bolela hore ha hona ditjeo tsa lekgetho ba tlo le nkang account-ong, mme tjhelete ya hao e tlo dula e le jwalo ntle le ditjeo tsa lekgetho.

Dumela. Ne ke tsetetse tjhelete ho lona mona, empa ha ke a kgotsofala hohang. Ka ha ke bona phallelo ya teng e le tlase haholo, mme ne ke nahana hore phallelo ya ka e tla matha mane ho makgolo a mane. Dipersente tse makgolo a mane kwana, empa ke bona e le tlase haholo. Ekaba na ha re no dula fatshe, re lokise sena?

Overdraft facility ke ho tshwanang le account, empa account ena ha e tshwane le di-ccount tse ding. E o dumella ebile e o fa le tetla ya ho hula tjhelete e fetang eo o nang le yona ka hara account ena. Empa hoduma ntso hula e fetang e ka hara account ba o behetse pehelo hore haba tlameha ho feta tjhelete e kana.

Eya, ke a tshepa hore ekaba le bokgoni ya ho pata batho ba bangata jwalo. Ka ha ba tlangwe ke konteraka eo e re ileng ra e sign-a pele ke nka lepato leo la bona leo. Jwale ke nahana ha ba ka se phethe seo ba se ba buileng, ba leloko ba teng ba ka ba isa ho ba ho ba molao.

Dumela, mohlomphehi. Ne nka rata ho botsa hore na o ka ba le insurance tse jwang tsa lelapa la ka, la batho ba supileng? E tle haeba e mong kapa nna kapa rona kaofela ra hlokahala. Ke funeral plan efe e ka re tshwanelang kapa ekare lokelang hore re qobe taba ya ho tlala tlala, mohlang ho se ho hlahile lefu lapeng?

Ke founa tjena ke founa ka mathata. Mathata a koloi ya ka a hore koloi ya ka e felletswe ke leshala. Mme ha ke sheba ho skrini sane mane sa koloi. Se mpolella hore leshala lena le fedile ka lebaka la hore ke ile ka lebala ho tima mabone matsatsing a mabedi ao e neng ke sile koloi ka hara garage.